Ina, ndzi nga swi tsakela ku ringeta ku nghena e exitimeleni. Leswi hikuva i xitimela i ndlela ya nkarhi hinkwawo yo olova naswona hi nga hava xitimela lexi fambaka hi rivilo ro leha naswona, switimela swi hunguta gingiriko wa ndlela, swi tlhela swi pfuna ku languteka ka ntumbuluko hikuva swi tirhisa petiroli hi ndlela yo kongoma ngopfu ku tlula ti nyika nkulu ya timovha. Leswi hinkwaswo swi endla leswaku ku famba hi xitimela swi va swilo leswi nga lavisisa naswona nga endlaka munhu a tiphina hi ndlela leyintshwa yo famba.

Hi ku vona ka mina, swivangelo leswikulu leswi endlaka leswaku switimela swi hlwela hi leswi landzelaka, ku tsandzeka ka muchini. Loko switi switimela swi onhaka injhini swo yima kumbe masensara swi tsandzeka ku tirha kahle. Swi endleka leswaku xitimela xi tshikeleleka kumbe yimisiwa hi xihatla. Ku dlayeka ka tinyimpi tale . Ku dlayeka kumbe ku tshuka ka ti khayini hikwalaho ka maxelo vanhu kumbe ku onhaka, swi vanga leswaku xitimela xi fanele xi yima ku fikela loko swi lulamisiwa. Ku vilela ka rihanyo ra vatirhi. Loko muchuferi wa xitimela vatirhisi va le ndzilweni kumbe va hlayisa va famba va tshuka va kumbe ku va hlangana na swiphiqo, ntirho wa xitimela wu tsandzeka ku famba hi nkarhi.

Ku tlakuka ka tihakelo swa khumba ngopfu vafambi va siku na siku lava titshegeke hi mabazi hi tindlela leti landzelaka, ku engeteleka ka mali leyi tirhisiwaka loko tihakelo ti tlakuka vafambi va fanele ku hakela mali yo tlula leyi a va yi tirhisa eka ya vona na nkarhi hinkwavo leswi swi va tiselaka ku tika swinene ngopfungopfu lava nga ri na ntirho kumbe lava hakelelaka mindyangu ku hunguta ka ntirhisano wa mabazi ku engetelana ka ntshikelelo wa nkarhi na miri, ku endla vutomi byi tika tihakelo leti tlakukeke ti endla leswaku vutomi bya siku na siku byi tika swinene hikokwalaho leswaku munhu u fanele la hlawula exikarhi ka swakudya, tihakelo ta mabazi na swin'wana leswi lavekaka emutini.

Swi pfuna ku famba hi hi free way ku ni swipfuno swin'wana leswi endlaka leswaku swi antswa ku tlula ku famba hi magondzo lamatsongo kambe naswona hi swiphiqo leswi lavekaka ku ku xiyisisa. Ku hatlisa ka nkarhi wa ku famba free way yi tshamisekile naswona yi pfulekile ngopfu naswona a ku na switirhisiwa swo fana ni swi tlhela xitulu kumbe ku tsemakanya na swifambisi swa le mi swa milenge leswi endlaka leswaku u fika hi nkarhi. Ku hlayiseka ngopfu timovha ti famba hi ndlela yin'we hi hi rivilo leri vekiweke leswi hunguta khombo ra ku karhateka exikarhi ka timovha ni vanhu lava fambaka hi milenge kumbe timovha leti humaka etlhelo ku kota ku famba nkarhi hinkwaswo free way yo tala a yi pfali ku endla leswaku u kota ku famba nkarhi wun'wani na wun'wani.

Ina ndzi vona swiboha leswaku kereke yi va na vutleketli bya yona hikuva kereke yi na ntirho lowukulu exikarhi ka vanhu na le rixaka hinkwawo, vutleketli bya kereke byi pfuna ku aka mfuwo wa vanhu hi moya, hi mianakanyo, ni hi mbera ya vutomi leswi seketela mhaka leyi kereke yi dyondzisa vutomi lebyi nga hi vutleketli bya kereke byi dyondzisa vanhu timfanelo to fana ni ku tshembeka, ku xixima, van'wana ku rivalela, ku rhandza ni ku va ni moya wo wa ku pfuna swilo leswi swi pfuna leswaku vanhu va hanya hi kurhula naswona va va aka mfumo lowu nga wun'we.

Ndzi mi bingelela vutirhikulori ndzi lava ku avelana na n'wina miehleketo leyi nga pfuna hinkwavo ku famba hi movha swin'we ku ya entirhweni kumbe emintirhweni yin'wana ya ntirho, ndzi pfumela leswaku ku fambafamba hi movha yin'we swi nga hi vuyerisa hi tindlela to hlaya naswona ndzi lava ku mi hlamusela hi leswi nga hi pfuna njhani hinkwerhu ku chechela mali ya mafurha loko hi fambelana hi movha wun'we, kumbe hi cincana hi ta chechela mali ya petirolo hikuva hi tirhisa movha wun'we, ku hunguta ku khathala ku karhala ku famba hi van'wana swi endla leswaku ku famba ku tika ngopfu, ku hunguta wun'we ya traffic ku tisa na vuxaka bya vatirhi.

E-e kokwana kumbe kokwa ndzi ta ku hlamusela hi tindlela yo olova leswaku u kota ku xava thikithi ra bazi hi inthanete, leswi vulaku ku xava thikithi u tirhisa foni, computer, kumbe tablet leyi nga na inthanete leswi u swi lavaka phone, computer, kumbe tablet inthanete mali eka akhawunti ya wena ya bangi kumbe khadi ra mali mintlhontlho leyi landzelaka phinda eka website ya khampani ya bazi hi xikombiso, loko ku ri ya bazi ra Translux nghena eka W W dot translux dot com dot Z A ta vu ta vuxokoxoko bya riendzo hlawula ndhawu hlawula ndhawu leyi u yaka ka yona, ntlhontlha siku ro famba, hlawula nkarhi wa bazi, tata vuxokoxoko bya wena, thikithi ri ta rhumeriwa hi email kumbe SMS.

Byeli a hi nchumu lowu endliweke hi munhu ku rhumela vanhu kumbe swilo naswona i switirhisiwa tanihi ndlela ya mindzindzelo, byeli i swiharhi leswi hanyaka ematini naswona swi hanya hi ndlela yo tumbuluka, muxaka wa swifambo swa le matini ndyangu wa swikepe swo fana ni Cargo Ship, Passenger Ship na Olten, ngwenyana swo fana na Kenos, Submarine, i swikepe swi leswi nghenaka ehansi ka mati, leswi vonaka swiharhi leswi hanyaka ematini, ti driver ku rhwala vanhu ni movha exikarhi ka tindhawu ta mati.

Swi vula yini loko ku vuriwa leswaku a ku na ambulense loko u fona a xibedhlele swivula ku leswaku xibedhlele a xi na switirhisiwa swa nkoka, ambulense swo hlamula xihatla eka swikombiso swa xihatlankulu leswi swi nga humelela hi swivangelo swo hambanahambana swo fana na ku pfumaleka ka mali kumbe switirhisiwa, ambulense yi ri eka ntirho ku tirhisa yin'we ntsena ku pfumaleka ka vatirhi lava ti fambisaka, ku pfumaleka ka vukorhokeri eka tindhawu ta tindhawu teleto or ta le kule, ku tlhela ka ndzawulo ya rihanyo ku nga basile swivandziwa yini, swi bihile swinene leswaku swi vula leswi ku tsandzeka ku tsandzeka ka mfumo ku nyika rihanyo ra xihatla, ku ku fa munhu hikuva a nga pfuniwanga hi nkarhi.

Xivutiso xa vanhu lava holaka mudende va fanerile ku pumberiwa ntsengo wo khandziya bazi eka maendzo ya vona yo leha a va fanelanga, nseketelo wa mavonelo ya mina hileswaku mfanelo ya ku kuma transport-o leyi kotekaka ku famba i mfanelo ya nkoka ya vutomi, i laha swi vuriwaka ha kona eka constitution twenty-seven ya Afrika-Dzonga, laha swi vuriwaka leswaku un'wana na un'wana u na mfanelo ya ku kuma vukorhokeri bya rihanyo, ni swa vutomi lebyi ringaneke vanhu lava holaka mudende va tikuma va ri ekhombyeni loko ntsengo wa bazi wu tlakuka swi khandziyela ku ringanela loko munhu laha a nga na mali yo tala a kota ku tirhisa transport handle ka ku tika.